Nna ho ya ka nna, ke re eya ke kgothaletsa mokgwa oo wa temo wa hore batho ba leme dibakeng tseo ba dulang ho tsona, hobane ha o ka sheba dibakeng tsa mahaeng mabenkele a hole le moo ba dulang teng, mme ha ba lemme dintho tse tshwanang le bo meroho, ditapole, dinawa di ka ba thusa hore ba je, mme ba se ke nne ba ya mabenkeleng hangata.

Nna ho ya ka nna ke re, batjha ba fumana menyetla ya ho ithuta ka tsa bolemi ha bonolo, hobane ha o ka sheba di-university tsa Afrika Borwa ha ona university eo e senang tsa boithuti tsa bolimi. Empa fela batjha ba rona ba hona jwale ba sa nkelle hloko tsa bolemi kapa ha ba tsebe bohlokwa ba ho bala ka tsa bolemi.

Hello le kae ntate, re teng, ntate ka lebitso ke Mosuwa, ke hlaha kwana lefatsheng la Pereng. Ntate ke sehwai se setjha, mme ke ne ke batla terekere eo ke ka lemang ka yona mona moo ke lemang teng. Ke hloka trekere e kgolo, mme e tla kgonang hore e leme di-hectare-ra tse kabang tse tharo ntate, mme ke hloka terekere e nang le engine e matla haholo, mme e sebedisang diesel e seng petrol ntate.

Theko ya dintho ha e nyoloha borapolasi le bona ba ameha. Mohlala, ha theko ya mafura kapa yona petrol e nyoloha, borapolasi ba ameha hobane ba hloka petrol kapa ona mafura hore ba tshele diterekere tsa bona hore diterekere di leme moo polasing ba jetseng teng. Ha ba qeta ho lema, ba tlamehile hore dilori tsa bona di nke dijo tseo ba di lemmeng jwalo ka bo dipoone, kapa meroho, kapa tsona ditapole, hore dilori di nke di di tsamaise di di ise mabenkeleng moo di lo rekiswang teng, mme dilori hore di tsamaye le tsona di hloka petrol-e.

Sepinatjhe ke mofuta o mong wa moroho o etsang hore mmele o matlafale. Sepinatjhe se etsa mmele o matlafale hobane se na le di-vitamin tse ngata ho sona. Di-vitamin tsena ha di fihla mmeleng, di etsa hore masole a mmele a be hlahlwa, mme di etsa hore masole a mmele a dule a na le matla ho lwantsha mefuta efe kapa efe ya ho kula eo e lekang ho kena mmeleng wa motho.

Lebese ha o qeta ho le hama kapa o qeta ho le ntsha phoofolong, tlamehile o le sefe, mme ha o qeta ho le sefa, tlamehile o le tshele ka hara setshelo ene setshelo sa hao tlamehile e be setshelo se hlwekileng. Ha o qeta ho le tshela ka hara setshelo seo sa hao se hlwekileng, o nka setshelo sa hao, o se beha ka hara sehatsetsi hore lebese le dule nako e telele, le se ke la senyeha ka pele.

Hore malome wa ka a thole lefatshe la baholo ba hae le jeweng ke baditjhaba. Nka mo eletsa ka hore pele a ye diofising tsa mobu, diofising tsa mobu ke teng moo ba tlo mo thusa ka ditokelo tsa mobu. Hape a ka ya diofising tsa masepala wa moo a dulang teng, la ho qetela nka mo eletsa ka hore a ye ho lo batla thuso ho baetsi ba molao.

Mekgwa eo batho ba mahaeng ba sebedisanang ka teng ho tsa temo e mengata. Ya pele ha ba lema, ba lema ka sehlopha hore ba kgone ho lema ka pele, mme ba kgone ho lema sebaka se seholo. Ya bobedi, ba rutana ka tsa temo, ba fana maano a ho lema, ba fana le ka bohlale kapa keletso ya nako ya ho lema, hobane ho lema ha o leme selemo kaofela, ho na le dihla tseo o lemang ka tsona.

Melemo ya polane ya kgwebo ho sehwai, e kenyelletsa hore e thusa ho rera pele hona ho bolaya llela hore sehwai se tseba hore se tla jala eng, neng le hore na se tla hloka eng ho atleha.

Malome, ke batla ho tseba ka mefuta ya ditholwana le meroho ya naheng hobane meroho ya naheng e hola ka tlhaho, mme hona ho bolela hore hore e na le phepo e ntle meroho ya naheng, hape meroho ya naheng e thusa nakong ya tlala kapa yona komello.

Molekane wa ka, ke batla ho hlalosetsa ka moo ke lahlehetsweng ka teng. Poone yane kaofela e neng ke e kotutseng e bodile, mme hona ho bolela hore re senyehetswe haholo hobane poone eo tlameile ebe re tlo e sebedisa ho e kotula ho etsa phofo ka tlung mme re je, mme hona ho bolela hore ke lahlehetswe hape ke tjhelete eo ke rekileng dipeo tseo ke jetseng poone ena ka yona.

Dumelang batho beso, ke tlo le tsebisa ka dintho tseo di hlokehang hore o tlo kgona hore o thole grant ya temo. Ya pele, o tlo hloka bopaki kapa bukana yona ya boitsebiso. Ya bobedi, o tlo hloka bopaki ba hore o molemi kapa o batla ho qala ka tsa temo. Ya boraro o tlo hloka bopaki ba mobu o tlo hloka ho bontsha hore o na le mobu, mme o batla grant ya tsa temo. Ya bone, o tlo hloka dintlha tsa banka dintlha tsa banka ke moo, tjhelete ya grant haebe o e fumane, ke moo e tlo kena teng, mme o tlo hloka le foromo ya kopo eo re tlo o fang yona lapeng mona.

Dimela tseo di sa ho leng naheng empa di hola naheng tse ding, ho tshwana le poone le mabele. Poone ha e hole dinaheng kaofela kapa ha e hole kae kapa kae, ho na le moo e holang teng moo mobu wa teng o tshwanelehileng teng. Jwalo ka ha Foreisetata le province-ing ya Eastern Cape ke tse ding tsa dibaka moo poone e holang teng. Mabele, mabele le ona ha se semela seo se hlahang naheng efe kapa efe, kapa mobu o feng kapa ofe.

Motswalle wa ka, ke utlwetse ka mananeo a temo, moo batho ba ka fumanang boitsebiso bo eketsehileng teng. O ka fumana boithuso bo eketsehileng teng mananeong a lefapha la temo. Lefapha la temo le fana ka thupello ha ho tluwa ho dintho tsa temo.

Hore tlhahiso ya moroho ya lona e be e atlehileng haholo, le tla tlameha ho etsa tse latelang. Le tla tlameha ke hore le kgethe meroho e loketseng naha ya lehlabula, jwalo ka bo ditamati, dinawa le lehe kapa lehe la lehlabula, e leng sweet corn. Hape le tla tlameha ke ho netefatsa hore, tshebetso e ntle ya metsi tlamehile le nwesetse dijalo tsa lona hoseng le mantsiboya hore di kgone ho matlafala.